Uze wakhe indawo ephephile nesekelayo, ungasebenzisa amasu afana nokudala isikhali sokuxoxa esivikelekile. Lapho umuntu enokwabelana ngokukhululeka ngaphandle kokuphazamiseka noma ukugxekwa. Ukwakha ukwethembana, ukunikeza ukwesekwa okuqhubekayo, nokuphatha izinkinga ngokucophelela kuyasiza ekusizeni umuntu lo ekuqhubakaleni phambili, futhi ukubamba izinhlelo zokuthuthukisa. Ukuqonda ngokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kanye nokudakwa, kungaholela ekutheni amanye amalunga eqembu abe nomphumela omuhle.

Izici ezifana nokuziphatha kwabashayeli. Ukuklanywa komgwaco nokugcinwa kwemoto zibalulekile ekunciphiseni izingozi. Uma imigwaqo iminyene ingcolile, noma yakhiwa kabi, kuba lula ukuthi kube nezingozi. Ukuminyana kwemigwaqo kuholela ekushayisaneni ngenxa yokuntuleka kwesikhala sokuhamba, kanti nokwakhiwa komgwaqo ongalungile kungadala ukudideka kubashayeli, okwandisa amathuba okushayisana.

Izikole ezahlukahlukene kanye nezilungiselelo zemfundo zifaka izifundo zosizo lokuqala nezempilo ezinhlelweni zazo. Ukufundisa abafundi ukuthi basize uma kunezimo eziphuthumayo futhi baphile impilo enempilo. Amasu asebenzayo afaka ukufundwa ngezifundo ezikhethekile, izifundo ezisebenzisanayo, imidlalo yokulingisa, nezinxusa zezempilo ezivakashela izikole ukusiza ekufundiseni.

Imiphakathi ingafundiswa ngokuhlukanisa phakathi kokwelashwa kweqiniso nomgunyathi, ngokusebenzisa imikhankaso yolwazi, izinhlelo zokufundisa ngabezempilo, ukuxhumana nochwepheshe abaqinisekisiwe, kanye nemibukiso noma imihlangano yomphakathi egxile ekwaziseni abantu ngobufakazi besayensi bokwelashwa okuyiqiniso.

Abanye abantu bavakashela amagumbi ezimo eziphuthumayo ngenxa yokungakwazi ukukhokhela odokotela abazimele. Ukungabi namishwalensi yezempilo noma ngenxa yokuthi bathola usizo ngokushesha esibhedlela, noma izimo zabo bezingadingi ukwelashwa okuphuthumayo.

Imikhankaso efana ne-Movember, iqwashisa ngomdlavuza wendlala yesinye, ngokukhuthaza amadoda ukuthi ahlolelwe masisha. Anikeze ulwazi ngezimpawu nezindlela zokuvimbela, futhi ikhuthaza izingxoxo ezivulekile ngezempilo yamadoda.

Izinzuzo zokusebenzisa amakhambi esintu ezilonda ukuthi angatholakali kalula, futhi abe nemiphumela epholisayo, ngenxa yezakhiwo zemvelo, kodwa izingozi zifaka ukungabi nokuqinisekiswa kwesayensi, ingozi yokutheleleka, noma ukungapholi kahle kwalelo londa. Uma ikhambi lingasebenzi kahle.

Izingozi ezingokomzimba zihlanganisa ukusha, ukulimala ngesikhathi kusindiswa abantu, noma ukuwa ezakhiweni eziqhumayo. Izingozi zamakhemikhali, zifaka ukuphefumula amagesi ayingozi noma ukukuchaphazeleka kumakhemikhali avuthayo. Ubungozi obungokwengqondo buhlanganisa ukucindezeleka, ukwesaba kakhulu, noma ukukhathazeka okubangelwa izimo eziphuthumayo.

Izingozi zokubamba umcimbi omkhulu ngesikhathi sokuqubuka kwe-COVID-19, zihlanganisa ukusabalala kwesifo phakathi kwezivakashi, ukwanda kwamacala endaweni, ukucindezeleka kwezinsiza zezempilo, kanye nobungozi bokuthi abanye abantu bashonelwe ngenxa yokutheleleka.

Izikhungo zokunakekelwa kwempilo zingaqinisekisa ukuxhumana okufanele neziguli ezinenkinga yokuzwa nokuqasha abasebenzi abanolwazi ngolimi lwezandla. Ukusebenzisa izihumishi, ukufaka izinsiza zokubhala nezokufunda, kanye nokuqeqesha abasebenzi ekuxhumaneni ngendlela efanele nezithulo.

Izinselele ezingokomzwelo zifaka imizwa yokudabuka, ukucindezeleka noma imizwa yokuhluleka kubazali nasezinganeni. Izinselele ezingokoqobo zifaka izindleko eziphezulu zokunakekela, ukuntuleka kwesikhathi, amakhono okulapha anganele, kanye nezimo zokuhlala ezingase zingabi zilungele.

Ukubaluleka kwamasiko wemikhosi yokuhlanza ngemva kokufa kuhilela ukuhlanza izindawo zempilo, ukususa amandla amabi, nokugcina inhlonipho kumuntu oshonile. Lokhu kwenza ukuba amalunga omndeni akwazi ukubhekana nokulahlekelwa ngendlela ethokozisa imizwa, futhi ivikele impilo yengqondo yomndeni.

Imiphakathi ingazisekela izikole ekuhlinzekeni kokudla okunomsoco ngokubambisana nezinhlelo zomphakathi, izinkampani ezizimele, noma izinhlelo zikahulumeni ezihlinzeka ngezindlela zokuthola ukudla. Bangakwazi futhi ukuxhasa izikole ekutholeni izitshalo zomphakathi noma ukwenza imikhankaso yokuhamba phambili ekuthuthukiseni izinhlelo zokudla ezilungiselelwe izingane.

Izinsizakalo zosizo zomphakathi kubantu abanokukhubezeka kokubona ngesikhathi sokugula, zifaka ukufinyelela kochwepheshe bezempilo, izinsiza zokuhamba ezifanele, amakhambi afanele, izinhlelo zokufunda ezikhethekile, njengezincwadi ezibhalwe ngolimi lwezandla. Izinsiza zokuxhumana kanye nethimba lokweseka elibandakanya imindeni nomphakathi.

Ubuchwepheshe njengezingcingo zevidiyo, nezinxenxa zokuxhumana, bungabasiza abantu abadala ukuba bahlale bexhumene nomndeni. Ngokubavumela ukuthi baxhumane kalula futhi babelane ngezikhathi ezibalulekile. Bacindezele umuzwa wokuhlukana futhi bathole ukusekwa ngokomzwelo nezempilo ngaphandle kokuphazamiseka kwezikhathi noma izikhala zomzimba.

UMbali kufanele ahlale ekhaya noma ngabe uzizwa ephile saka ngoba i-COVID-19, ingasabalala kalula kubantu abaseduze, futhi angaba negalelo ekusabalaliseni isifo. Ukuhlala ekhaya kuzovikela impilo yomndeni nabanye abantu, kugweme ukuqhubeka kwephandemikhi.

Izidingo zokuqeqeshwa kwabacimi bomlilo zihluke kwabaphenduli besimo esiphuthumayo, njengamaphoyisa noma ochwepheshe bokwezelapha eziphuthumayo EMT. Abacimi bomlilo bagxile ekuphumeleleni, ekucimeni umlilo, ukususa abantu ezindaweni ezisengozini, nasekuqinisekiseni ukuphepha kwezindawo ezithintekile. Amaphoyisa agxile ekuvikeleni komphakathi, ukuqinisekisa umthetho, nokulawula isimo, kanti ochwepheshe bekozokwelapha eziphuthumayo EMT, banesifundo esinzulu kwezempilo. Nokubhekana nokuphuthumayo kwezokulapha, kanye nokuthola ukunakekela ngokowezokulapha. Zime ngokubambisana nezinjongo ezithile zohlelo ngalunye.